NgumAfrica, abalimi banikezwa indawo enkulu ukuba batshale izinto ezifana njengommbila, ukolweni, nobhontshisi wesoya. Imali, ngalezo zitshalo iyakwazi ukuba ilekelele i-economy yala eNingizimu Afrika, iphinde ilekelele umlimi ukuze ezokwazi ukuba athenge izinto ezingamlekelela ukuba indawo yakhe ivuthwe ikakhulukazi umhlaba.

Abalimi basemaphandleni kungadingeka ukuba bafundiswe nabo iy'ndlela zokusebenzisa imishini yaka-agriculture, nezikhuthazo zaka agriculture, bafundiswe nendlela yokuba batshale ngendlela okuyiyona elungile nendlela okuyiyona esemthethweni. Kungadingeka ukuba bafundiswe nanokutshala endaweni enkulu ukuze bezokwazi ukuba izitshalo zabo bayidayisele amakhampani amakhulu ala, eNingizimu Afrika ukuze bezokwazi ukuba bathole imali yokuba bakwazi ukuba bazithengele izinto abangazisebenzisa njengama-water tanker, Imishini yaka-agriculture, ney'khuthazo zaka-agriculture.

Nasemahlanzeni uma efisa ukungena kumkhakha waka-hospitality kungamele ukuba aqinisekise ukuba indawo yakhe ivikelekekile futhi inganikeza abavakashi ukuphepha. Aqinisekise ukuba indawo yakhe ingakumela ukuba nabantu abaningi. akhe ama-BNB, ama-Bed and Breakfast lapho izivakashi ezingakwazi ukuba zithole indawo yokulala ziphinde zithole ukudla kwasekuseni, i-breakfast. Kungamele ukuba akhe amagumbi amaningi lapho izivakashi zingakwazi ukuba zihlale izinsuku ezintathu ziya kuya kuya kwezisihlanu. Ukuze zizokwazi ukubona, izilwane zendawo ziphinde zikwazi ukubona izitshalo ey'tshalwayo kuleyo ndawo.

Abalimi kufanele ukuba bahlangane bonke noma oyedwa umlimi uma efisa ukuthola uxhaso. Kungamele ukuba ahlangane aye kwamahhovisi aka-agriculture noma aye kumuntu amaziyo, ongamlekelela ukuba athole uxhaso laka-agriculture amlekelele ngokuthi akwazi ukuba anakekele indawo yakhe ibe kwisimo lesi esifanelekile kwa-agriculture. Aphinde amlekelele ngokuthi abe nolwazi lokuthi ka-agriculture balekelelana ngani, balekelelana kanjani, yini efanelekile ukuba uyenze, yini efanelekile ukuba ubenayo.

Yebo, ukushintsha kwezitshalo nokulimwa, nokulima kwemvelo kungathuthukisa ukukhiqiza kwehlabathi isikhathi eside. Ngoba inhlabathi isuke inakho ekudingayo ngaso sonke isikhathi ayihlali inhlabathi isikhathi eside kungekho iy'tshalo ezifakiwe. Lokho kuyayilekelela inhlabathi ukuba ivokomale ikhule, ibe ilento efanelekile ukube ibe iyona ukuze kuzokwazi ukungena iy'tshalo ezahlukahlukene.

Ukudla okufrizile nokudla okusuke kusemathinini akunako impilo futhi akunawo amavithamini. Ukudla okuyikona okunempilo namavithamini iloku okusuke kukhiwe ngaleso sikhathi kwaphekwa ngaleso sikhathi. Ngoba kusuke kunawo wonke amavithamini, kusuke kunayo yonke into edingakalayo ukuba impilo yakho iphile kube iyinhle. Lokhu esikha sikudle ngaleso sikhathi. ukudla esikutshalile ikhona okunempilo ngoba kusuke kungahlalanga isikhathi eside endaweni ebandayo futhi kusuke kungahlalanga isikhathi eside endaweni eshisayo. Kusuke ku-fresh, kunempilo.

Ekhaya kukhuliswa umoba, isona sipiliyoni esinaso as umndeni. Kuke kube uke ubenovalo uma ubona ungakhuli ngendlela ofisa ukuba ukhule ngawo noma kuba khona izinto ezenzakalayo kuwona. Thina nje sike saba nesehlakalo lapho kade kukhona khona imililo evele ivumbuke. Washa wonke, kwavuka ulaka kwavuka namandla ayisimanga amandla okuba siqhubekele phambili ngaso sonke isikhathi. Amandla okuba singalilahli ithemba, amandla okuba sithembele ukuthi lento esiyenzayo izosilethela impumelelo.

Ezolimo zingasiza ngokuthi, zifundise abantu abanezindawo ezinkulu ukuba bakwazi ukuba bazilimele izinto abangakwazi ukuba bay'sebenzise ukuze bakwazi ukudla noma ukuze bakwazi ukuba bayidayise. Iy'ndawo ney'ndawo zinezinto ezingakwazi ukuba zitshale, ezinye zingakwazi ukuba zitshale yonkinto. Kuney'ndawo ey'kwazi ukutshala umoba kuphela, kuney'ndawo ey'kwazi ukutshala ummbila kuphela, kuney'ndawo okwazi ukutshala wonke ama-veggie nama-fruit akhona la eNingizimu Afrika. Lokho-ke kungasiza ukuba sifundise abantu bethu ukuba batshale ukuze bezokwazi ukuthola okuya ethunjini. Bakwazi futhi nokudayisa izitshalo zabo kwamakhampani amakhulu la eNingizimu Afrika.

Ngijabule kakhulu ukuhlala eduze kwepulazi elinezi ngulube ngoba lokho kunganginikeza ithuba lokuba ngikwazi ukufunda kabanzi ngepulazi ley'ngulube, ngiphinde ngikwazi ukufunda kabanzi ngazo iy'ngulube imbala. Ngingakwazi ukuthola ulwazi ukuba uma mina ngifisa ukuziqalela elami ipulazi kungamele ukuba ngenzenjani, imiphi imikhakha ney'ndlela ekumele ngiy'thathe. Iziphi izinto okumele nezinto okungamele ukuba ngizenze ukuze iy'ngulube zami zizokhula zinkulu zi-fresh ngaso sonke isikhathi. Ngikwazi nokuba ngithole indlela yokuba iy'ngulube zami zingilethele imali ebhizinisini lami noma empilweni yami,

Yonke into efakwe ikhemikhali iba nemithelela emihle iphinde ibe nemithelela emibi. Ukusebenzisa umanyolo onamakhemikhali kumhlaba noma kumhlabathi wakho kungagcina sekulimaza umhlabathi wakho. Ngendlela yokuthi na ungagcina ungasakwazi umhlabathi wakho ukukwenzela lokhu okumele engabe ukwenzela kona ngesono sokuthi lo manyolo usufike wawushintsha wawuguqula lo mhlabathi wakho, wangaba nesisindo noma wangaba nemvokomalo le ekumele ubenayo, ukuze ukwazi ukuba ukhulise iy'tshalo zakho ngendlela ekumele ikhulise ngazo. Uthole ukuthi umhlabathi wakho awusakwazi ukuba utshale kuwona ngobusika, usukwazi ukuba utshale kuwona ngehlobo kuphela.